Ndi vhona uri zwine muvhuso wa nga thusedza khazwo uri hu si tshavha na ṱhahelelo ya mabisi kha vhupo hahashu ndi ya uri muvhuso u tea u bvisa mabisi a muvhuso ane nao a vha a na tshifhinga tsho tiwaho a na fhethu vhupo ho tiwaho hune a ima hone. Zwine zwi thusa uri vhathu vha si tshavha na ṱhahelelo yeneyo ngauri hu vha ho novha na mabisi ane ndi a muvhuso ha vha na mabisi a vho ramabindu vhanevho vha hanefho vhuponi vhonovho.

U gonyiswa ha mbadelo dza bisi zwo nkwama no u kwama mugaganyagwama wanga ngauri thikhithi ya basi i vho ḓura lwo kalulaho u fhirisa zwine yo vha i zwone. Zwiṅwe zwa zwithu zwo ḓivha hone zwe nda ḓi humbula uri ndi shandukise muhumbulo kana ndi ḓe na dziṅwe dzi nḓila dzine nda nga dzi shumisa hu tovhori hedzo dziṅwe dzi nḓila u tshi dzi lavhelesa u a dzi vhona uri a dzi ngo tovha dza vhuḓi kana a dzi tovha safe kha muthu u fhirisa musi u tshi kho shumisa bisi zwine zwa sala zwi kho kombetshedza uri u shumise bisi ngauri hedzo dziṅwe nḓila u wana uri zwifhinga zwa hone a zwi to vha zwine zwi a farea kana zwi a tevhelelela.

Tshifhinga tshe basi ya ḓo fhira nga tshifhinga tsha u ṱavhanyedza husi nga tshifhinga tshe ra fhiwa tshone kana tshe ra tendelana khatsho na vhalanguli vha dzi basi zwo kwama ḓuvha ḽanga ngauri ndo to tea uri ndi gidimedze basi uya kha tshiṱoko tshi no kho tevhela. Zwine zwa vha zwi tshi vho amba uri ndo tea uri ndi shumise maṅwe masheleni a uri ndi gidimedze basi uya kha hetsho tshiṱitshi tshi no khou tevhela zwine nda vhona uri tshanduko dzine dza nga shumisiwa dzine dza nga khwinisa yeyo tshumelo ndi zwa uri vhalanguli vha mabasi kana vhareili vha mabasi kha vha ime kha tshifhinga tshe vha tendelana tshone na vhaṋameli uri tshifhinga tshikene basi i ḓovha i khou takuwa hukene hu si vhe ḽiṅwe ḓuvha ḽine mureili a shumisa tshifhinga tshawe.

Kha vhupo hahashu zwifhinga zwa u tshimbila ha mabisi zwa uya mushumoni na u vhuya mushumoni ri zwi wana ofisini ya vhaṋe vha bisi hune ra renga hone thikhithi.

A thi a thu ḓi wana ndi kha nyimele yo raloho mara zwine nda nga ita zwone arali nda ḓi wana ndi kha nyimele heneyo ndi u humbela mureili uri a ntendele ndi badele nga mutengo wa kale tshifhingani tshiḓaho ndi tshi ṋamela ndi ḓo ḓa ndo fara ya u badela ya murahu arali zwa vha zwi tshi kho konḓa ndi nga humbela maṅwe masheleni a u ḓadzisa kha vhaṅwe vhaṋameli nga nṋe.

Zwiṱereke zwa mabisi zwi nkwama zwi tshiya kha nḓila ya uri musi mabisi a sa kho tshimbila zwi amba uri ndi tea u shumisa tshinwe tshiṋamelo tshine mutengo watsho u fhirisa wa wa wa bisi, nahone futhi ndi vha ndi khou amba uri ndi kho tea u bvisa maṅwe masheleni nga nṱha ha masheleni ane nda vha ndo no a shumisa u renga thikhithi. Na vhune zwa ṋameliwa hone ndi tshikhala tshihulwane tsho no fhirisa hune wa namela hone zwi bisi mabisi zwine zwa amba uri ndi sala na u shuma u swika mushumoni ndi tshi khou swika ndo lenga na u vhuya hayani ndi vhuya ndo lenga.

Ndi vhona zwi zwavhuḓi uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo musi vha tshi kho shumisa bisi ngauri vhaaluwa vha to wana mindende zwine zwa vha zwi tshi kho amba uri musi vha tshi shumisa mabisi nazwo ndi zwithu zwavhuḓi zwi tea zwine zwa tea u dzhielwa nzhele.

Athi athu ḓi wana ndi tshi khou shumisa basi nda si farwe zwavhudi nga mureili wa bisi mara arali nda nga ḓi wana ndi kha khaedu heneyo zwine zwa vha hoṋe ndi zwa u tori zwine nda nga zwi ita ndi zwa zwa u sa vhaisana na mureili wonoyo wa bisi zwine zwa amba uri ndi nga to vha muthu ane nda ḓi sendedza kule naye uri hu songo vha na dzi khakhathi ngauri ndi vha ndi kho ḓi pfha uri ndi kha ḓi tea u shumisa basi heneyo na tshifhingani tshiḓaho.

Zwine nda nga ita zwone ndi u sendela tsini na mureili wa bisi nda muvhudzisa kana nda muvhudza uri mureili ndi khou tea u tsa vhuponi ho raliho kha tshiṱitshi tshifhio uri ndi kone u pfha ene muṋe a tshi fhindula uri nga ngoho basi yeneyo i kho yo fhelela hanefho.

Tshifhinga tsha u thoma ndi tshi shumisa bisi ndi tshi khou ya mushumoni lwa u to thoma ndo vha ndo tshuwa ndi sa ḓivhi u na uri ndi tshi dzhena basini ndi tea u to zwi itisa hani ndo thoma nga u to ṋekedza mureili thikhithi yanga uri avhe ene ane a nthephela kha mutshini ngauri ndo vha ndi sa ḓivhi uri zwi itiswa hani. Tsha vhuvhili nda vha ndi sa ḓivhi na hune nda tea u vha ndi kho tea u tsa hone uri bisi i ima tshiṱitshini tshifhio nda ḓi wana lo thoma ndo fhira na basi nda ya nda tsa phanḓa hune ndo vha ndo teya ndo tsa murahu kha tshiṱitshi tsha murahu ngauri ndo vha ndi khou pfhesesa u nga ri u kho yo fhelela tsini tsini nahune nda shuma hone hune a namedza hone vhathu nga mathabama nda wana uri kha hetsho tshiṱitshi tsha tsini na mushumoni wanga u to ya fhedzi musi a tshi vho ṱuwa nga.

Khadi ya u dzhena kha basi vhuponi ha hashu ndi i wana ofisini dza basi dzenedzo dzine ndavha ndi kho to ṋamela dzone basi dziṅwe na dziṅwe dzi na dzi ofisi dzadzo zwine zwa amba uri muṋameli u ṋanga basi henedzo zwi tshiya nga hune ndi dzi fhio dzine dza tshimbila vhuponi hawe a ya ofisini dzavho u yo u wana khadi kana garaṱa yeneyo ya u ṋamela basi.

Zwine zwa itiwa musi muthu a tshi kho ṱoḓa u ṋamela bisi a sina khadi ndi zwauri bisini vha ya tenda na vho faraho tshelede mara vho faraho wo khadi kana garaṱa ndi vhone vhano ṋamela u thoma mara na vha re na tshelede vha ya vha vhudziwa upfhi mutengo wa u bva gai uya gai ndi vhugai nga tshelede.

Tshipirioni tshine nda vha natsho musi ndi tshi khou endela nga bisi na mureili waḽo ndi tshavhuḓi a thi tuvha na tshi si tshavhuḓi ngauri mureili waḽo ndi muthu ane u a lumelisa vhathu vha tshi dzhena a vha onesa na musi vha tshi tsa. Na uri u na u fara vhathu zwavhuḓi a thithu vhuya nda mupfa a tshi khou lwa kana a tshi kho sedzana na muṅwe muṋameli ndi muthu ano dzula o ḓitakalela ane na musi u tshi mu vhudzisa dzimbudziso arali u sa kho ḓivha hune wa kho ya hone u fhindula nga nḓila yavhuḓi a ita uri u ḓipfhe na iwe wo ṱanganedzea

Zwine nda vhona zwi tshi nga itiwa ndi zwa uri hu vhe na hu vhe na vha imeleli vha dzi union vhane zwine vha vha kho lwela zwone vha lavhelese na khaedu ine vha i siya kha vhaṋameli vha songo lavhelela vha songo lavhelesa zwino tshimbilelana na tshikwama tshavho fhedzi.

Ndi vhona uri zwino itisa ho migwalabo ya mabisi lunzhi lunzhi ndi ya uri vhalanguli vha mabisi vha sala vha si tsha tevhedza zwine vha vha vho tendelana zwone na vhareili vha mabisi kana na vhaimeleli vha vhareili vha mabisi. Zwi kwama vhaṋameli vha ḓuvha na ḓuvha nga uri vha wana uri muthu o renga thikhithi ha tshe na iṅwe tshelede ya ṅwedzi, zwine zwa amba uri uri u tea u vha a tshi kho ṱoḓa iṅwe nḓila kana tshiṅwe tshiṋamelo tshine a nga tshi shumisa u ya mushumoni kana u ya tshikoloni kha hanevho vhane vha shumisa mabisi nga zwithu shumisela zwithu zwo yaho nga u fhambana.

Ee ndo no vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabisi, musi ndi tshi khou lingedza u ya mushumoni naho ndo vha ndi sa khou shumisa basi mara vhareili vha mabisi vho vha vho thivha nḓila hu sina u fhira.

Tshenzhemo yo ḓoweleaho kha vhupo ha thekhisi nga awara dza mushumo ndi ya uri nga awara dza u dzhena mushumoni kana nga awara dza u tshaisa mushumoni, hu ya vha hu na thekhisi nnzhi dzi re hone dzine vhaṋameli vha nga namela, mara arali hu nga masiari husi nga awara dza mushumo thekhisi dza hone dzi a kala.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi shuma sa fhethu ho tewaho ha u lindela dzi thekhisi, zwa dovha hafhu zwa thusedza kha u langula u dzhena na u bva ha vhanameli na dzi thekhisi, zwenezwo zwi tshi kho ita uri hu vhe fhethu ho no languleya zwi tshi ḓa kha u tsitsa na u ṋamedza vhaṋameli.

Khaedu ye ya vha i hone yo vha i ya uri hafho hu na ṋameliwa hone thekhisi hovha hu si na vhulanguli, zwine zwa amba uri musi thekhisi i tshi ḓa hovha hu tshi to lwedzaniwa uri ndi vha fhio vho no ndzhena, zwa zwino yo kundiwa nga uri ha vha na u hiriwa ha vha languli vhane vha langula mutevhe uri vho ḓaho phanḓa vha vhe vhone vhono thoma u dzhena.

Tshitori tshi sa hangwei tshe tsha itea u vhuima dzithekhisi, tsho vha tsha musi vhareili vha dzi thekhisi vha tshi thoma dzi khakhathi phanḓa ha vhanameli ha vha na u thuntshana hanefho vhaṋameli vha hone.

Ndi vhona uri zwikhala zwi no nga u bvisa dzi thekhisi dzine a dzi tsha takadza u vhonala dzi badani dza bviswa kha mitevhe nga uri zwi sia zwi tshi kho vheya vhaṋameli kha khombo i si ya vhuḓi musi hu tshi khou shumiswa zwi endedzi zwenezwo zwine zwi a vhonala uri a zwi tsha phasa kha vha vhuendi.

Vhupo ha thekhisi ho fhambana vhukati ha vhupo ha dzi ḓoroboni na vhupo ha mahayani afrika tshipembe, ngauri kha vhupo ha dzi ḓoroboni dzi thekhisi dzo ḓala vha dzi wana tshifhinga tshoṱhe mara kha vhupo vha mahayani thekhisi dzi a kala hu na huṅwe fhethu hune na thekhisi a dzi wanali.

Dzi vulela zwi khala zwa mishumo kha vhareili vha dzi thekhisi dzenedzo kana kha vhane vha thusedza musi zwi tshi ḓa kha dzenedzo dzi thekhisi, zwa dovha hafhu zwa vulela zwikhala kha vho ramabindu vhaṱuku vhane vha vha vhone vhalanguli vha dzi thekhisi dzenedzo na uri zwi a vha na u nekedza kana u vha na vhuimo ha zwi tshi ḓa kha ikonomi ya shango zwi tshi tshimbilelana kha u renga na u rengiselwa ha zwithu zwi nonga dzi thekhisi dzenedzo.

Ee ndo no vhuya nda kwamea nga mugwalabo wa thekhisi dza bisi ṱhukhu, ndo vha ndi sa khou dzi shumisa dzone, zwine zwa vha hone ndi zwa uri vha gwalabi hanevho kana vhareili vha dzi thekhisi dzi dzenedzo dzi ṱhukhu vho vha vho vala dzibada hune ndo balelwa uya mushumoni zwa dovha hafhu zwo iteaho zwavho uri zwo nkwama nga uri vhananga vho balelwa uya tshikoloni ngauri vha shumisa dzi thekhisi dzenedzo.

Zwi itisi zwa mugwalabo wa thekhisi dza bisi ṱhukhu vhuponi hashu ndi zwauri hu avha na tshelede kana ho vha hu na tshelede ine vho ra mabindu vhene vho vha bisi ṱhukhu vho vha vho fulufhedziswa dzone nga muvhuso wapo hune wo balelwa u swikelela zwe vha fulufhedzisana zwone.

Zwine nda si zwi takalele nga u shumisa tshiṋamelo tsha ṱireni musi ndi tshi khou ya huṅwe fhethu ndi nga ha u ḓalesa hatsho na zwa uri tshi ṱoda muthu a re na vhuḓifhinduleli kana muthu ane u a kona zwa u ṱavhanyedza ngauri a tshi imi tshifhinga tshilapfhu, futhi a hu na masekhurithi o linganelaho nga ngomu, ho ḓala vhugevhenga nga ngomu tshidimelani.

Ndi vhona u nga zwino ita uri Metro rail i dzhie tshifhinga tshilapfhu u lugisa zwiṱitshi zwa ṱireini nga murahu ha musi zwo tshinyadzwa nga misi ya migwalabo. Ndi vhona u nga ri zwino itisa ndi nga ndavha ya masheleni ngauri Metro rail ndi kale i na khaedu ya masheleni, zwiṅwe futhi ndi vhona u nga ri vha vha vha tshi khou ṱoḓa u laṱisa vhenevho vho tshinyadzaho tshiṱitshi uri ngauri vho tshinyadza tshiṱitzhi tshi re tsini navho, vha ḓo teya uya u ṋamela ṱireini kha zwiṱitshi zwa kule.

Nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri vhalanguli vha zwidimela vha nga langa zwifhinga na kutshimbilele kwa zwidimela nga u ita uri zwidimela zwi vhe hone nga awara iṅwe na iṅwe nahone musi arali ho vha na u lenga ha zwidimela zwenezwo, kha hu vhe na dziṅwe dzi nyambedzano kana u ḓisa mafhungo vhathuni uri vhathu vho lindelaho zwidimela vha ḓivhe uri namusi vha ḓo vha na khaedu ya uri tshidimela tshi swike nga tshifhinga.

U ḓalesa ha vhathu nga ngomu zwidimelani ndi vhona u nga ri zwi nga thivhelwa ngauri ha vha na masekhurithi kana vhalanguli vho linganelaho nga ngomu hune tshidimela kha ṱorokisi ḽeneḽo ḽithihi vha tea u ṱalutshedza uri ḽi tea u vha na vhathu vha ngana ende arali ḽa ḓala hu tea u vha na uri vhathu vha lindele i tevhelaho.

Tshenzhemo ine nda vha nayo nga ha vhaṱoli vha thikhithi nga tshifhinga tsha u tshimbila nga tshidimela ndi tsha uri, vha ya ṱola dzithikhithi na u ita uri a hu fhiri vhathu vha si naho dzithikhithi naho vha na nḓila, vha si naho thikhithi dza u fhirela phanḓa vha si na, ndi vhona uri hu na ndeme kana zwi na ṱhoḓea uri vha vhe hone ngauri ndi zwone zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a thusa u langula u ḓalesa ha vhanameli naho ndi tshi khou amba uri hu na vhaṅwe vha no kona vha re na nḓila dza u pfhuka vha si na hedzo thikhithi ngauri vha vho ḓivha sisiṱeme i no shumisiwa.

A zwo ngo leluwa nga u tou ralo vhuponi ha hashu uri vhaaluwa vha shumise e-hailing ngauri a zwo ngo tou ḓala, a si zwithu zwine zwi a wanalesea kha vhupo ha hashu.

Mitengo ya Uber yo fhambanana ya dzi thekhisi dzo ḓoweleaho ngauri ndi a kona u ṋamela na vha muṱa wanga nga mutengo muthihi, zwi sa fani na kha thekhisi dzo ḓoweleaho hune ṱhoho iṅwe na iṅwe i vha i khou vhaliwa uri i tea u badela mutengo wo fhelelaho.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u sherela khonani kana shaka ḽanga lwendo lwa hune nda khou ya hone musi ndi tshi khou shumisa Uber kana Bolt ngauri kha tshifhingani tsha zwino nga maanḓesa vhathu vha tshifumakadzini a vho ngo tsha tsireledzea, hu na vhaṅwe vha vhareili vhane vha na mihumbulo mivhi nga vhathu vha tshifumakadzini, zwi ita uri tsireledzo yanga i vhe yo leluwaho kana musi arali ha nga itea zwiṅwe zwithu zwi thusa uri vha ḓivhe vha hashu kana dzikhonani dza ngauri ndo guma u vhonala gai.

Ndi pfha zwi zwithu zwi si zwavhuḓi na luthihi kha vhathu vha dzi thekhisi vhane vha lwisana na tshumelo ya Bolt kana Uber ngauri muthu muṅwe na muṅwe u na u na u na thendelo kana o tendelwa uri a nga shumisa tshiṋamelo tshiṅwe na tshiṅwe tshine ene a tshi takalela arali hu na vho no takalela u shumisa thekhisi dzo ḓoweleyaho kha ri vha tendele vha ite zwenezwo, vhane vha takalela kana vha pfha uri vhone vha ḓi pfha vha vha khwine kana vho tsireledzea musi vha tshi kho shumisa tshumelo ya Bolt kana Uber na vhenevho kha ri vha tendele.

Ndi vhona uri vhareili vha Bolt kana vha Uber vha tshi shumisa GPS musi vha tshi endedza vhaṋameli ndi ngauri vha vha vha tshi khou lavhelesa uri vha tea u wana nḓila ya tsinisa nahone yo tsireledzeaho kha GPS hu tshi isa hafho hune muṋameli a khou ya hone, nahone u shumisa GPS ndi zwithu zwo tsireledzeaho, zwi ita na uri na muṋameli a kone u vhona uri nga ngoho ha hoyu mureili u khou ya hune nda khou ya hone.

Arali nda ḓiwana ndi tshi khou shumisa Bolt kana Uber ndi nga takalela u wana mureili wa tshifumakadzini ndi ralo ngauri vhafumakadzi ri vho tou nga ro ngo tsireledzea fhano Afrika Tshipembe zwine arali ndo wana mureili wa mufumakadzi ndi pfha uri zwi nga ita uri na nṋe ndi vhe muthu ane nda pfha uri muya wanga u a tsela fhasi uri u nga ri ndo tsireledzea ndi na hoyu wa tshifumakadzini.